E, ho na le motho eo ke batlang ho tsamaya mehlaleng ya hae hobane o bapala karolo e nngwe e ntle haholo bophelong ba ka. E leng yena mme wa ka. Ke motho ya re hlokometseng haholo. Ke batla ho tshwana le ena le nna ke kgone ho hlokomela lelapa la rona. O nruta dintho tse ding tse ngata. ho ke ikemele bophelong ba ka la hore ke sekebe ka itshepisa mang kapa mang. Dintho tsa ka, ke tla bona di tsamaya ka tsela e lokileng. Ke yena motho e ke reng ke batla ho tsamaya mehlaleng ya hae, ke mme wa ka.

Ke nahana hore taba enana ha e sa etsahala ka lebaka la bobodu bo etsahalang matsatsing ana a kajeko . Se rena ditlokotsebe tseo tse ngata e le leng batho be re sa tla kgona hore re ba tshepe. Dintho tse ngata se di etsahala matsatsing anana, jwale ha re sa na sebete sane sa hore re tshepe batho ka maphelo a rona.

Na mefuteng enana ya dijo tsa setso, ke rata motoho hao . Ke rata motoho hobane ke ona o ke utlwang o tsamaisana le mmele wa ka. Le poone le moroho. Mokgwa wa Sesotho o phehwang ka ditapole le letswai feela. Ebe le bohobe. Bohobe ke bo rata haholo hobane o ka kgona ho bo jelella bo sena le ha ekaba seshabo.

Nna ke nahana hore setjhaba, Lefapha la Bophelo bo Botle, hammoho le maponesa, re ka sebedisana hammoho ka hore ho tsebisahale mo batho ba Mphato ba dulang teng le mo ho iswang bana teng. Le ha ekaba setjhaba ha se tsebe empa maponesa ona a tsebe a nne a ye a lo sheba hore na bana ba ntse ba le bophelong bo botle na. Hore na ha hona dintho tse mpe tse etsahalang maphelong a bona. Ke bona ho le molemo hore ho etsuwe jwalo hore maphelo a bona a tle a tsebe. Be a ka ka tsela eo rena re ba isitse mophatong o ntse ole ka ho bona .

Eya, rona lelapeng la heso re sa tseba tatelano ya ho tshela mobu. Motho ya atisang ho eletsa taba enana haholoholo ke ntatemoholo wa ka le nkgono wa ka hobane ba re re tlamehile re tsebe moetlo, hore dintho di tsamaya jwang. Le hore dintho di tlamehile di etsuwe jwang. Ha re tlameha ho iketsetsa ka ho rata ha rona. Ke bona batho ba result ang dintho tseo ebileng ke bona ba etsang bonnete ba hore mobu tshelwa ka tatellano.

Ne ke tlo tsamaisa mosebetsi ka tsela ya hore ke etse bonnete ba hore bomalome ba fihla ka ka nako, e be le yona ngwetsi e etsa tsela e etsa dintho tseo re tsamaya di tlamehang hore di etse. Le bomalome ba etsa hore ba patale tjhelete ya mahadi ka kaofela. Hobane ho se ho na le taba ya hore ho patalwe hanyane hanyane, e le ntho e ke bonang ke sa e ratesise nna. Ne ke tla etsa ne ke tla etsa hore bo mane moo ba patale tjhelete ya mahadi e felletseng kaofela . Hore moradi a tle a tsebe ho etsetswa moetlo wa bona ka lonalona letsatsi leo, ho tle ho kgone ho qetoa, a tsebiswe lelapeng leno , a yang ho lona.

Re rata tsona ho feta dinama tse ding, re rata mohodu le dikahare ho feta dinama tse ding. Hobane ha ha re di thole ha bonolo ntle le hore ho hlabuwe yona nku kapa kgomo, jwale le tsona dintho mabenkeleng, ho rekiswa nama e nngwe le e nngwe. Ebe mohodu le kgo le dikahare ha o di thole ha bonolo. O ka se di thole ha bonolo, jwale ke tsona dintho tseno tse etsang hore re rate mohodu le dikahare haholo, hobane re tsamaya re di qetela kgale.

Dumela, motswalle. Ke o tsebisa hore moradi wa ka o tla tswa lebollong la bomme, ka la twelve April, twenty twenty five. Nako ho tla qalwa ka ka twelve ke dinako tseo ho thweng ho tla qalwa ka tsona. Ebe moaparo ona o apere setso hobane re tlo keteka setso sa rona. O tlo o apere seshweshwe, ebe o kahla o iketsa ka kobonyana. O rwale le tuku bontsha tlhompho. Ke yona dintho tse tla etsahala le moaparo oo le rona re tlo o apara.

Mosadi o tlamehile hore a dule dikgwedi tse six ha a apare thapo. Mme o tlamehile hore a apere diaparo tse ntsho ho bontsha hore o sefifing. Ha qetile ha tlameha hore a tsamaye a kena, kena malapeng a batho kapo hona a tsamaya bosiu, a kena ka tlong ho so fifetse. Ha tlameha mosadi ha tlameha ho etsa jwalo. O tlamehile hore a dule a ikokobeditse, a seka tsamaya a ntsa tsamaya seterateng, a etsa marata.